Ngenene zininzi izinto ekufanele ukuziqwalisela phambi kokuba utyale imali kwindawo yokuhlala. Umzekelo, kufanele ujonge indawo le ocinga ukutyala imali yokuhlala kuyo. Kufuneka kube yindawo esesixekweni, umzekelo, ukuze ungadingi bantu abafuna ukuhlala. Funeka ibe kufutshane nezithuthi zikawonkewonke. Funeka ibe yindawo ekufutshane nasedolophini. Funeka kube yindawo ekhuselekileyo kwaye kufuneka ujonge or uthelekise imali le uzokuyityala nemali ozokuyizuza mva, ubone umahluko uba kuzoba yingeniso na phambi kokuba ube uyayityala imali.

I-inshorensi yobomi ibaluleke kakhulu ngoba inceda abantu abashiyeke ngasemva wena xa ungasekho, umzekelo, abantwana bakho. Ingakwazi ukusetyenziswa ukuba mayibhatale iindleko zemihla ngemihla, iinto ezifana nokutya. Iyakwazi ukubhatala amatyala akho owashiye ngasemva ukwenzela uba abantwana bakho bangaphili ezikweletini okanye bexhuthelwe izinto ezifana nekhaya, iimoto. I-inshorensi iyakwazi , i-inshorensi yobomi iyakwazi ukubhatalela abantwana bakho imfundo yabo bangasokoli.

Abantu abaninzi baqhuqha bebuyelela koomatshonisa ngoba okokuqala oomatshonisa abasokolisi xa ufuna uboleka imali, bakunika ngoku imali. Akufuneki uze nezinto, iimpepha ezitshoyo uba ukufanelwe na ukubolekwa le mali uyibolekayo. Bayakunika noba ufumana imali encinci. Kwaye enye into eyenza abantu baqhuqhe bebuyelela koomatshonisa ziingxakeko, iinto eziqukayo. Uqukeke udinge imali, umatshonisa uyakunika. Injalo.

Eyi, inkampani yeinshorensi yaye yathatha ixesha elide ukubhatala ibango sele umqhubi, umnikazi wemoto encamile, nemoto yakhe seyizalela iinkukhu phandle ingasezokwazi ukulungiseka. Noba seyinikwa laa mali akasakwazi ukuyilungisa imoto, ngoba seyiye yamoshakala kakhulu ngenxa yexesha elide elithathwe yi-inshorensi ifuna iimpepha ezithile. Kodwa ngoku wayesayina zayithe akukho paperwork. Ndikuxelela ngeeinshorensi ke mna. Ibuhlungu le nto bayenza ebantwini.

Yho kwaba luncedo kakhulu, kwaba luncedo kakhulu. Ndandisuka eDikeni, phofu sendiphumile eQonce ndisiya eQumrha, gqabhukiyani ivili. Ngentlahla u-MTN wandiboleka iethayimu ndakwazi ukufowunela abantu, ngoba ndandingazukwazi ukufowunela abantu kaloku ndingenayo iethayimu. Ndakwazi ufowunela abantu, kwakhona abantu abafikayo besiza noncedo.

Okokuqala, ukhuseleko lwemali ngoba iindleko zomngcwabo zingaphezulu kwamandla abantu abaninzi. Okwesibini, ukugubungela wena, usapho lwakho, abantu bakowenu, izizalwane. Okwesithathu, ii-claims ezingasokolisiyo eziphuma nje ngeeyure ezimbalwa.

Imoto endala xa kusenziwa le, iyahlolwa kujongwe iikhilomitha zayo, ixabiso layo as in i-value yayo. Ze wena mhlobo wam uza kubhatala umahluko phakathi, ubhatala imali engumahluko phakathi kwe-value okanye ixabiso lale moto indala nale moto oyifunayo, heke.

Kubalulekile ucinge ngeendleko zokutshintsha kwamagama ngoba kaloku kuzofuneka ube negqwetha. Igqwetha elo eliza kutshintsha amagama. Ususe igama lalo mntu obengumnikazindlu ekuqaleni alitshintshele kuwe, ibe nguwe umninindlu omtsha. Ibalulekile kakhulu loo nto. Enzele ungathi ngenye imini uthi sowugqibile ukuthenga indlu abuye umnikazindlu lo umdala, indlu ibe isesegameni lakhe. Usokole ke ngoku okanye ngelishwa lakho ungayifumani indlu ngoba kaloku ayikho segameni lakho.